Go batla tiro go ba kgone go batla kgotsa go dira dikopo tsa tiro mo inthaneteng ka bonako, thuto go ba thiba mo go ithuteng kgotsa tsa inthanete go ikgokaganya, go kgaoganya le ditlhopha tsa tshegetso le ditšhono tsa go ikgolaganya le batho.

Ke dirisa data ya kwa MTN-e ke reka ya lesome fa ke na le madi e na le go ntsaya letsatsi lotlhe fa e bereka kwa internet-eng e yotlhe.

Ke rekile data ya lekgolo diranta di le lekgolo ke dirisitse for kgwedi e yotlhe motho fa a batla reka data o tshwanetse go lebelela gore ke bokae and-e e tlile go dula matsatsi a le makae.

Nka e dumelela di-gig-e di le hundred-e di lekgolo and-e nka thaba fa di ka tsena ka labotlhano ya kgwedi e nngwe le nngwe.

Sa ntlha a tsenya sim card-e sa Vodacom-o, sa bobedi a bule data mo settings a ye go mobile data sa boraro fa data sa bereke a tsenye acess point ya go se things a tsenye le ditso tse ne a tshuma founu data e tshwanetse go bereka.

O tshwanetse go tshuma data saver kwa di-settings-e.

Fa ke reka data ke reka airtime-e pele fa ke feditse ke reka data ka gonne airtime fa o reka di-data ka yona o duela madi a le kwa tlase fa o reka data e le nngwe o duela madi a le kwa godimo.

Ee, o ka mo tshumela hotspot-o go founung ya gagwe mme ena a tshuma Wi-Fi ya ka founung ya gagwe a connect-e mme e tlile go bereka data go ena.

Dithulaganyo tsa mobile data di tla nna boiketlo go nna le ditlhopho tse di siametseng madi a batho segolojang tsa data e e sa lekanyegang, di-package tse di lekanyeditsweng di tla tswelela go nna teng mo go ba ba batlang tse di kwa tlase mme data e lekanyeditseng e ka nna tlwaelo. Fa di price tsa data di ya kwa tlase batho ba tla kgona go tsena mo internet-eng motlhofo ba oketse puisano le kgwebo.